Iiphasiwedi zeWi-Fi ibaluleke kakhulu and ayiyongxaki tu, iyafuneka, iyafuneka kakhulu. Ngoba kaloku njengam ndineWi-Fi apha endlini, ngoko ke kunomntu ozawufuna uzohlala apha emva kwendlu yam akhonekthe. And nje ezawufuna ukonektha izaba free ngoba kaloku ndizawube ndingena phasiwedi. Ukonektha kwakhe icothisa isipidi seWi-Fi kwicala lam. Mna ndibona yonke into icotha xa ndisebenzise iWi-Fi kanti all long kunabantu abaninzi abakonekthile abangabhatali nokubhatala, mna ndibe ndibabhatalela. Ngoko ke iphasiwedi indinceda apho, ukuba uyazi endlini uba niyisebenzisa ngabantu abathile ngoko ke nespidi seWi-Fi yakho sihambe ngendlela elungileyo. Ungabhatali ubhatalela abantu ongabaziyo ngeWi-Fi yakho.

Eyona khasi endilisebenzisayo lonxibelelwano kakhulu nguWhatsApp, ngoba uWhatsApp nguye oncedayo ukuthi uxhumane nabantu and abantu abaninzi banaye uWhatsApp. Uye aseyive kuba uyakwazi nomfowunela umntu kuWhatsApp, uyakwazi nothetha naye, umsendele imeseji. Kungokuba ngoku asisathengi nee-ethayimu siye sithenge idatha ngoba kaloku kusebenza lo WhatsApp.

Ha-a, zange ndafumana uxhaphazo ngokweintanethi but sendisuka ubona abantu abaxhatshazwayo kwi-intanethi. Njengoba abantu umntu baye bathethe njee ebantwini, kwaba 'ntu babizwa i-influencers. Umntu uye abhale yonke into afuna uyibhala, alibale ukuthi lo mntu ambhalelayo naye ngumntu and ngumntu nje unentliziyo. So kuye kubekho abantu ke abaye ezi zinto, njengoba abantu bethetha nje, abanye baye bazibulale. Abanye baye babe nolwaa cinezelelo kubizwa uba yidiphreshini ngenxa yezinto abantu abazithetha kubo through intanethi. Nakubantwana ke abancane ke abaye umntu kubekho abantu abakwazi ubaxelela ukuthi hayi umbi awusoze ube mhle. Kunabantwana abazithathayo harshly ezaa nto zehlise i-self esteem yabo, ngoba bayabhulishwa kwi-social media.

Yho xa kunjalo iba buhlungu kakhulu ngoba uye ucinge lo four gig uzawuvele ahambe nje namanzi ungakhange umsebenzise. Uye ustrese kakhulu ngendlela yoba uye ufune nokukhonekthisa abanye abantu uba, khawuleza yizanokhonektha apha nibukele ii-videos, niaphudeyithe iifowuni zenu. Nawe ujonge uba ifowuni yakho uyiaphudeyithe yonke into . Uthi ulala uyazi uba noko uyityile noba ke uzawube ungayigqibanga. Ngoba kaloku ucinga le waste ingaka uzawuvele u-four gig azihambele engazuphinda abuye, funeka uphinde wathenga enye idatha.

Ngako ke ingavele ivale leyo khampani xa kunoba njalo ngoba kaloku wonke umntu uzawube ejonge i-social media engajonganga msebenzi wakhe, kubekho ii-mistakes ezizakwenzeka. If mhlawumbi ngumsebenzi apho kwenziwa izinto ezithengiswayo bazokwenza ii-mistakes kuzo, kuthengiswe izinto ziphinde zibuye. Ngoko ke zichaphazele into ebizwa i-reputation yaloo bhizinesi leyo. Baluze ke ngoku ii-customers ngenxaya oko.

Iifowuni namhlanje ziyafana nekhompyutha. Ifowuni uyakwazi ukufowuna, uyakwazi ukurisiva ii-calls, usende imeseyiji, uyakwazi usebenzisa i-intanethi usetshe into oyikhangelayo, ugugulishe phaa kuGoogle yonke loo info. Uba une-homework umntana uyakwazi usetsha. Kuneento ezibizwa u-AI, xa ufuna ukwenza ii-CVs, xa ufuna ubhala ileta, xa ufuna ukuaplaya ngento ii-applications, uzenza apha kule fowuni. Inintsi into okwazi uyenza kule fowuni. Xa ufuna ukutayipha i-document uyakwazi uyitayipha apha because uyazidawunlowuda ezi ephu zikwazi ukwenzela ii-documents. Uyakwazi ukwenza ii-PDF. Akho nto ingakwazi uyenza efowunini. I-smartphone senza umsebenzi walula, as long une-smartphone unento yonke esandleni sakho. Uyakwazi noskena ii-documents zakho uzi-imeyile. Usebenzisa yonke ifowuni yakho kwinto yonke ofuna uyisebenzisa.

Bakhona ke abantu ke nyani abakhe bamele abantu xa bexhatshazwa kwi-intanethi. For umzekelo, kuke kubekho amaselebhu aye amele umntu othile oye waxhatshazwa kwi-intanethi. Babamele bade loo mntu ade ablokhwe, mhlawumbi iakhawunti yakhe. Ibhlokhwe angakwazi uphinda aphumele. Okanye uyakwazi ukusiwa nasekhothi umntu ngenxa yoba enze loo nto irongo kwi-intanethi. Ngoko ke bakhona abantu ababamelayo, bakhona abantu abade babase ekhothi ngenxa yomntu into ayithethile and then aphele emsa ekhothi and aphumelele. Umntu abhatale leyo fine azayibhataliswa for i-emotional bullying.